Ngicabanga ukuthi uhulumeni angakhipha ithimba labantu bakhe, ahambe ayofundisa izingane zesikole kabanzi ngezindlela zokuvikela ikakhulukazi intsha, ukuze bezokwazi ukubaluleka kokuvimbela inzalo.

Izinsiza ezingatholakala endaweni ukusiza abantu abaphila ngokukhubazeka izinto ezifana nezibuko zamehlo, induku kanye lesitulo samasondo, ekwiyizona zinto ezibalulekile kakhulu ukuze bakwazi ukusuka endaweni enye baye kwenye ngaphandle kokuba nenkinga.

Ngicabanga ukuthi abasebenzi basemtholampilo bangaqala ngokuthi bahlole futhi babheke isimo salo wesifazane ukuthi sibucayi kangakanani nokuthi ukhubazeke ngayiphi indlela, ebese bezama ukumtholela isihlalo samasondo. Kuzothi uma besuka lapho-ke bazobe sebekwazi ukuthi bahlole ukuthi iyiphi indlela engahambisana nokukhubazeka noma engeke ize imlimaza ukuze akwazi ukuhlela ukuvimbela inzalo.

Ekuvikeleni noma ekuhlaleni nesiguli esine-TB, ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi isiguli sabo basitholele igumbi laso lodwa, ukuze ungakwazi ukuthi ifinyelele kwabanye. Ahlale njalo efake isifonyo, ahlale njalo ehlanzekile nendawo le ahleli kuyo ingabi nothuli noma idasti.

Isikhathi esiningi lapho kuye kuthi khona uma ngabe isibhedlela sigcwele noma ikilinikhi ligcwele, kuye kube khona izingqinamba zokuthi kugcine sekulimala abantu abadinga usizo kakhulu njengoba sisuke size ngezinto ezingafani. Omunye ufika ephethwe yikhanda ahambe esegcine ephethwe yizinyawo ngenxa yokuma isikhathi eside engalitholi usizo. Kwesinye isikhathi uthole ukuthi abanye bagcine sebeshona ngisho ukushona ngoba usizo lusuke lungakafiki ngesikhathi.

Yebo, imbiza ngake ngayiphuza. Ngangiphethwe umopho unganqamuki, ngihlale ngopha mihla namalanga. Kepha-ke yake yangisiza ngoba ngathi emva kwezinsuku eziyisikhombisa ngiyiphuzile ukopha kwake kwanqamuka, kanti nezinhlungu engangizinazo nenganginazo esibelethweni, zathi ukudamba kancane.

Ukuze ngikwazi ukuvikela abantu, esikhathini samanje, intsha yamanje isekuyiyona ebhekene kakhulu naleli nalolu bhubhane. Ngalokho-ke, ngingaqinisekisa ukuthi ezikoleni abantwana besikole bathola imijovo noma amakhambi okubavikela, ikakhulukazi abantu besifazane. Ebese ngiqinisekisa ukuthi wonke umuntu endaweni uthola amaphilisi thizeni ukuze awaphuze futhi ngikwenze impoqo ukuthi wonke umuntu emva kwesikhathi esino-three months, uyeza emtholampilo, azoshekha.

Izinhlelo zokuvikela abantu bobulili obuhlukene ngokuhlukunyezwa, khona sekuqalile endaweni, njengasemtholampilo wangakithi. Bajwayele ukuthi bakhiphe iqembu labantu, behambe umuzi nomuzi bebheka isimo abantu abahleli ngaso. Kanti futhi njalo uma uyovakashela emtholampilo banakho ukuthi baqale ngakho ukuthi babuze noma ba-address-e abantu ngokubaluleka, ngezimpawu zokuhlukunyezwa nokuthi yini futhi abangayenza, ngaleyo ndlela uyakwazi ukuthi ukhulume nabo ngasese, uma noma ubhekene nesimo esifana nakho ukuhlukunyezwa.

Yebo, ngokubona kwami ngibona ngathi le mikhankaso iyasebenza ngoba iningi labantu ekuqaleni bebekade benamahloni ngokukhuluma ngalesi sifo kanti futhi benamahloni nokubonakala bephuza imishanguzo yabo, kodwa manje uthi ubabona ngisho ku-social media umuntu akhulume ngaso isifo lesi ngokukhulu ukuzigqaja, ngalokho-ke ngibona ngathi imikhankaso iyasebenza ngoba iningi labantu sebeyakwazi ukuthi bawaphuze ngokukhulu ukukhululeka amaphilisi.

Kubalulekile, kubalulekile ukuthi ngaso sonke isikhathi uma uzothenga noma uzothatha into efana nomuthi noma amaphilisi, uqale uqinisekise kuqala ne-Department of Health, lapho uzokwazi khona ukuthi amaphilisi ahloliwe yini ngokwezempilo ngokwanele ukuthi wena ungawaphuza noma awanobungozi na? Ngalokho-ke ungavikela ukufaka impilo yakho engcupheni, ngoba esikhathini samanje maningi amaphilisi angagunyaziwe.

Uhulumeni angaqinisekisa ukuthi amakhaya lapho abantu abahleli khona nemindeni yabo egulayo asebebadala ikulungele yini kanti futhi ihlanzekile yini ukuthi ingahlala umuntu ogulayo. Nanokuthi iqinisekise ukuthi imitholampilo iseduzane yini, nanokuthi bafinyelela kanjani eduze. Uma ngabe kuwukuthi isimo sendawo abahleli kuyona ayihlanzekile, kumele ukuthi enze imizamo ukuthi labo bantu bathole indawo ehlanzekile futhi ephephile, ebese enza isiqiniseko sokuthi ukutholakala abantu basemtholampilo, uma ngabe umtholampilo ubuqumama kunabo baze basondele njalo ngenyanga ukuze bezohlola isimo saloyo ogulayo.

Uma kuwukuthi unabo abantu bomndeni ohlala nabo, ngingaqinisekisa ukuthi bamkhumbuze njalo ngesikhathi sokuphuza amaphilisi, noma acuphe i-alamu kumakhala ekhukhwini, njalo azi ukuthi njalo mangabe ukhala umakhala ekhukhwini, ngaleso sikhathi sekuyisikhathi sokuphuza amaphilisi. Noma ngiqinisekise ukuthi amaphilisi ngiwabeka lapho obala la azokhonza khona ukuwabona ngaso sonke isikhathi njengasendaweni eduze kwe-TV, noma eduze kombhede, noma ngaphezulu kwesicamelo lapho alala khona, ngaleyo ndlela, uzokwazi ukuthi awabone ngaso sonke isikhathi, akhumbule ukuthi kumele aphuze amaphilisi.

Uhulumeni usiza abantu abahola kancane ukuthi bathole imithi ngokuthi imithi itholakale mahhala emtholampilo. Ngaleyo ndlela akekho umuntu ongakhala ngokuthi yena akanayo imali yokuthola imithi ngoba imithi itholakala mahhala.

Ngingamhlalisa phansi, ngimbonise ububi, nobuhle bokusoka, ukuze ezokwazi ukuqonda ukuthi yini ukubaluleka kwakho, njengokuthi iziphi izifo namagciwane angazivikela kuwo uma ngabe esesokile, noma engakasoki. Ngalokho-ke kungenzeka ukuthi kube lula kumuntu ongakasoki ukuthi a-understand-e ukuthi yini isidingo sokusoka.

Ngingafisa ukuthi umphakathi noma umkhankaso ugxile kakhulu ngokubaluleka kokuphuza amaphilisi nokuzigqaja futhi uma ngabe usuphila naso lesi sifo, ukuze ukwazi ukuthi uphile ngokukhululeka futhi ukwazi ukuthi uye emtholampilo uma ngabe kudingeka ukuthi uye ngaphandle kokuba novalo noma namahloni.